Ukuba bendinayo imali bendinothanda ukuya eFrance njengelizwe apho likhangeleka lipholileyo, ilizwe lothando.

Ngenye imini ndandileqa into edibene nomsebenzi i-interview, apho kwakufuneke ndifike ngexesha elithile. Ndaphuma ngexesha endlini kuba ndisithi uba atleast ukuba ndiphume iiyure ezimbini ngexesha ndizawufika ngexesha kwiofisi ekufuneke ndiye kuyo. Iteksi endayikhweleyo yakhe yajikeleza, yajikeleza nam ihamba iqokelela, ihamba igcwalise nakwizitrato ezingeyiyo le ndlela siyihambayo. Yenza loo nto leyo ibangele ukuba ndifike ixesha selidlulile apho ndandisiya khona.

Ewe, ingasebenza ngoba abantu abadala bahlukumezeka kakhulu eziteksini. Abakwazi uhlala ngendlela, abanye ufumaniseke ukuba xa umntu ekwi-wheelchair funeka yena afunqulwe ahlale esitulweni, i-wheelchair ithathwe ibekwe ecam'kwakhe, kuthiwe makayibhatalele i-wheelchair. Xa kwakunokukhiwa iiteksi ezikwaziyo ukuba i-wheelchair ingene ingaphelisa inciphise le ngxaki abantu abaninzi banayo.

Xa uzawuhamba nabantwana abancinci ubasa kwindawo kawonkewonke fanele bayazi ukuba akukho mntana wohlukane nomnye. Nje kuba, njengokuba bebayi-twenty nje, ingulona bahamba two by two by two, bebambene izandla two, two, two, two, ezo lines ziyi-ten. Xa kuzawuwelwa indlela ubajongile nje wena njengatitshalakazi wabo. Xa kufikwa e-library, they still bahambe ngezo pairs ukokhangela iincwadi. Uchaze ukuba siqala apha kwi-entrance, umntu ayokhetha incwadi yakhe siphinde sibuyele apha kwi-entrance, kodwa umntu angahambi eyedwa.

Abanye oonoteksi bayakwazi uba nomonde nobuntu ebantwini, bayakwazi ukuncedana nomntu ongayaziyo indawo aya kuyo. Umntu uyakwazi uthi ekhwela eteksini athi drayiva ndilathiselwe ngendawo ethile kodwa andiyazi, ndicela uze undibonise apho ndiza kwehla khona. Udrayiva akwazi ukuba luncedo. Kukho abanye abangakhathaliyo oodrayiva abafuna nje imali, abazokuxelela xa ucela uncedo bathi okwam kukuqhuba iteksi wena undixelele ndiyaphi. Abo ke oodrayiva abakhathali.

Njengokuba oonoteksi baseMzantsi Afrika iyimibutho ngemibutho, isikakhulu xa kusiliwa sobe kusilwa omnye umbutho nomnye umbutho ngendaba ye-routes. Abanye basikelwa ukuba wena uthutha abakhweli bendawo ethile abaya endaweni ethile, nomnye umbutho ahlulelwe ukuba yena uthutha abakhweli be-rank ethile abaya kwiindawo ezithile. Ukulwa kuqala xa omnye angalandeli imithetho abayinikiweyo, afune ukukhwelisa abakhweli abengekho kumhlaba awusikelweyo kwi-rank ayisikelweyo ukuba uthutha khona.

Abaqhubi beebhayisikili funeka bayazi ukuba iibhayisikili zabo baziqhuba kwii-pavement, bangaziqhubi phakathi endleleni kunye neemoto. Ukuba kuyenzeka ukuba umqhubi webhayisikili ungasendleleni yemoto fanele ayazi ukuba unxibe neempahla ezigqamileyo ezimbonakalisa esekude ukuba nanku umqhubi webhayisikili edlula iindlela yeemoto. Leyo into ingabangela ukuba zinciphe iingozi zabo.

Umakazi wam ohlala e-England kwaye kwabakho ukulibaziseka kwenqwelomoya awayezayikhwela eKapa kodwa leyo nqwelomoya yayingamsi eEngland streyiti. Wayezoqala eDubai apho khona wayezawufika eDubai athathe i-joining flight ezayombeka e-England eLondon. Ngenxa yokuba kulibaziseke le ebezayikhwela eKapa wafika eyaseDubai imshiyile. Kwanyanzeleka ukuba aphinde alinde eDubai, aphinde athenge elinye itikiti ukwenzela afumane enye inqwelomoya ezayombeka apho wayesingisela khona eLondon.